Uluntu malufundiswe kabanzi ngeemeko zabantu ezahlukeneyo, kwaye ke makubekwe imithetho eza kunyanzela ukuba abantu bazixube bezidibanisa nabo.

Urhulumente ongade okhele abantu imizi ngunobangela. Amatyotyombe asondelene kakhulu, ukusebenziswa kweparafini kunye negesi ngaphandle kolwazi oluphangaleleyo.

Unyango lwengqondo kungahlisa ukuphazamiseka olulandela isehlo esibuhlungu, kwaye unyango lwengqondo kungakunceda ukuba ufunde ngeendlela zokumelana neentlungu zakho.

UMzantsi Afrika awunazixhobo zaneleyo zokuhlangula abantu ngexesha likanogumbe.

Ezinye izigulana isikakhulu zabantu besifazane zinomhlaza wolusu ngenxa yokusebenzisa amachiza angekho semthethweni.

Ndingamcebisa ukuba makahambe ayokubona ugqirha. Ndimazise ukuba zikhona iindlela namayeza angawanikwa ukuze akwazi ukuhoyana nempilo yakhe yengqondo.

Kulungile ukufundisa abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu ngokucwangcisa, kuba abantwana bahleli bengabamameli abazali babo ukuba babacebisa ntoni na.

Le ndlela yokwenza izinto ayincomeki kuba kaloku asiyazi ukuba la machiza oxinzelelo axutywe nantoni na. Ngoko ke xa exutywa neziyobisi kunye notywala zingenza umonakalo omkhulu kakhulu.

Ndingaqale ndive kuye ukuba yena uthini na, uziva njani na ngale yokuba kuthiwe uyathwasa okanye funeke ethwese. Ukuba uthi uza kuthwasa, ndingamcela ukuba into ebisidibanisa iphele, kuba kaloku mna ndinezinye izinto endikholelwa kuzo.

Abantu mabokhe imingxunya ehambisa amanzi kude nezindlu zabo. Iintambo zikagesi nee-appliances mazingahambi phantsi, nazo mazokhelwe okanye zixhonywe phezulu.

Andiyi kwiziko lezempilo ukuyokuhlolwa, kuyenzeka ukuba unyaka uphele ndingayanga. Kwiziko lezempilo ndiya xa ndithe ndagula kakhulu kuphela, kuba kaloku ndiyoyika kuthiwe ndiyafa.

Ewe, ukhona umehluko kuba kaloku ukusetyenziswa kwamayeza esiNtu ngabantu abadala akufani nabantu abancinci. Abantu abancinci basebenzisa amayeza esiNtu ukwalapha izigulo ezincinci ezifana neeflu, umkhuhlane, kodwa kwizinto ezinkulu baye bahambe baye koogqirha basezibhedlele.

Amayeza awafumaneki naphi na. Kufuneka ibe khona intlawulo endiyikhuphayo ukuze ndiwafumane.

Hamba uyokufumana unyango lwengqondo. Yiya kwagqirha uyokumxelela indlela oziva ngayo. Ndicinga ukuba awuphethekanga kakuhle umoya wakho emva kokuba uye wabeleka. Hamba ke uyowufumana unyango oluza kunceda ukwazi ukumelana nentlungu okuyo.

Abantu basezilalini batya loo nto iphambili kwabo, abakhethi kakhulu ukuba batya ntoni na kwaye basela ntoni na. Abanye babo abayazi nokuyazi indlela ebekufanele ukuba batya ngayo, kanti abasedolophini bayayazi into yokuba kufuneke betshintshe indlela abatya ngayo kwaye bayayazi ukuba kufuneka bezivavanye umzimba.

Azifikeleli ngokukhawuleza ematyotyombeni kuba kaloku ematyotyombeni azikho iindlela zeemoto.

Andinokuya kuba kaloku uYesu Krestu akaxutywa noogqirha okanye izangoma.